Ya izimakethe zingadlala indima enkulu ekuvuneni kwezitshalo. Okubalulekile kakhulu ukuthi izitshalo zikali lelike isikhathi ezizohlala sona ebalimini and nokuthi right, uma sezivunile zizokwazi ukufika kanjani kubantu okufanele bedayiselwe. Nawukuthi zizofika zisaseqophelweni elifanele yini ukuthi zingadayiselwa kulabo bantu ngesikhathi esi-right.

Yebo, ngingavuma ngoba amapulazi anezinkukhu ezinenhlalakahle esezingeni eliphezulu. Lokho kukhombisa ukuthi nento edayiswayo kulawo mapulazi inyama yakhona isezingeni elifanele leyo price noma lelo nani oyibekele lona.

Ya, emiphakathini engiwakhele, abantu abakhona bajwayele ukulima ummbila. Ummbila uwulima ngezinkomo noma ngegeja lesandla noma ngogandaganda, kodwa uma sekuvunwa kuvunwa ngesandla, okuyinto engagqilazi kakhulu ngoba abantu batshala ngokwenani vele elanele bona.

Okuhle nge-hydroponic ukuthi yonga amanzi, yonga i-space. Okubi ngayo ukuthi iyabiza akubona bonke abantu abangakwazi ukuyi-afoda and kuyabiza ukuyi kuthi uyinakekele uyi-maintain. Iyakwazi futhi ukuvikela ezilwaneni nama-insect a-affect-a iy'lwane, a-affect-a izitshalo zakho.

Bathi uma uzovuna fanele uhambe ekuseni kakhulu lingakaphumi ilanga. And uma uzovuna fanele ukale ngalezi zitshalo esezikhombisa ukuthi sezivuthwe ngokwanele, ukuze zingasheshi zonakale uma ufika nazo endlini.

Izixazululo ukuba uthole izinsiza zokukulandela amanzi ngaphansi komhlaba ezibizwa nge-borehole noma uthole imiphongolo uthuthezele amanzi asuka emfuleni. Ungabi nesomiso ngezikhathi zesomiso.

Ukuthi benze ucwaningo, bengathathi umhlaba kubantu abawusebenzisa umhlaba okukukona okudingekayo abalima kuwona. Abathathe umhlaba ongasebenzi bewunikeze abantu, bese kuthi umhlaba osebenziswayo ukwenza ezolimo bengawuthathi bewubuyisele kubantu. Kube nendlela yokuthi bexoxiswe abantu ukuthi bethole muphi umhlaba. Mese besebenzisana namakhosi ukuze kutholakale iy'ndawo zabantu ababesuswe kuzona bebuyiselwe kuzona.

Izintuthwane ziqoqa udoti nezinto ey'zoyidla ziyifake ngaphakathi komhlaba. Izitshalo zibe sezincela lowo lowo msoco ezintweni ezilandwa izintuthwane ongangokuba izitshalo ezilapho kulezi ntuthwane khona umhlabathi wakhona uvundile.

Cebisa ngokuthi atshale izitshalo ezingazodinga ukuniselwa ngoba ukucela usizo lwey'mali kuzothatha isikhathi okungagcina kumenza ukuthi kuphele unyaka engatshalanga lutho.

Ukubeka izindwangu kuyasiza kakhulu ekuthenini izilwane ezifana novemvane zingakwazi ukuthi zifinyelele ezitshalweni zakho. Okugcina zidala imonakalo ogcina uba nenkinga yokuthi ubulale izithombo zakho.

Amaphoyisa adlale indima yawo kungenjalo ubugebengu buzodla lubi emphakathini okuzogcina ungasabambeki. Nokuthi uma izinkomo zikaKhumalo zingatholakali, kuzosuke kube khona isikebhe sizithathele umthetho ngesandla.

Isikhumba sezilwane zezinkomo senza imisebenzi eminingi. Abanye benza ngazo izicathulo, abanye benza into yokuhlala, abanye benza ileda yokufaka osofa. Abanye benza into yokushaya izinkomo ngaso isikhumba. Senza imisebenzi eminingi.

Iwayini eli-organic li-right emzimbeni ngoba yonke into ewumsoco kulona ayibona ubungozi emzimbeni womuntu. Uma ulifanisa naleli wayini eli-conventional.

UThabo ngingamunika isu lokuthi avune yonke imikhiqizo yakhe ayomisele endlini ngoba vele unaso i-space sokuthi enze yonke into endlini. Yonke kungaze kufike izimvula zimonele umkhiqizo wakhe.

Umlimi obhekene nenkinga ekanjalo ngingamcebisa ngokuthi kusafanele ehambe ezindaweni zaka-agriculture. La engathola khona usizo mayelana nenkinga abhekene nayo, ikakhulukazi izinambuzane. Ebashuthele, ebavezele bazokwazi ukuthi bemnikeze usizo olufanele bephinde bemnikeze amasu angawasebenzisa ukuze akwazi ukubhekana naleyo nkinga ekanjalo. Enkingeni yomanyolo engathatha umquba wezinkomo ewusebenzise. Engakwazi uku-save-a ngaleyo ndlela engasebenzisi umanyolo wabelungu obizayo kakhulu.

Ukuba uhlele izitshalo zakho ukuthi isitshalo ozositshala ngaleso sikhathi sidinga imvula noma sidinga ilanga. Uma isitshalo sidinga ilanga kufanele usitshale ngezikhathi zokushisa kakhulu. Uma isitshalo singayidingi imvula, uzositshala ngezikhathi zesomiso. Ngaleyo ndlela uzokwazi ukuthi ukwazi ukuhlukanisa ukuthi isitshalo Esikanjani uzositshela ngasiphi isikhathi.

Izinyathelo ezibalulekile ukubheka imikhiqizo ofuna ukuyifaka ngaleso sikhathi ukuthi ubuhle bayo bunjani nobubi bayo bunjani. Uma ubuhle bubuningi kunobubi, ngaleyo ndlela kungagqugquzela ekuthenini ufakwe ethimini yemikhiqizo yakho eniyitshala kuleyo nsimini yakho.

Izimboni zolimo zibhekana ngendlela ehlukile nezinambuzane. Okungangokuba basebenzisa imishini yokuspreya, bese befaka izivikeli ezisezingeni ukuba benga-affect-theki nabo ngenxa yamakhemikhali asuke ekulezo zinto ezifuthwa ezinambuzaneni ezisezitshalweni.

Ngizoqala ngibachazele ngokuthi yini impova. Impova, Impova kuyimpushana eba khona ezimbalini zezitshalo. Ngezikhathi zomoya impova iyaye iphephuke ikwazi ukuthi iyohlala kwesinye sesihlahla, mese isihlahla sikwazi ukuthi sikhiqize izitshalo or izimbali or okudliwayo okuphuma ezihlahleni. Umoya udlala indima enkulu ekuthenini impova ikwazi ukusuka kulesi sihlahla iye kwesinye isihlahla ukuze ukwazi ukuthi isihlahla sikhiqize izimbali.

Umkhulu uthi uyalithanda ijazi lakhe lesikhumba ngoba liyamusiza noma ehlala phansi. Akakwazi ukuthi ehlatshwe yinto or elimazeke, uhlala kamnandi. Akafune lutho ngejazi lakhe umkhulu libalulekile kuye.